He wena! Hobaneng o etsa taba e ka ofela. Hobaneng? Ke taba tsa hao tseo hobaneng o utswa di-bicycle tsa rona? O tle o phethehe feela, o tle o phethe ke tlo kgaola qoqotho.

Hobane mafura a koloi a nyoloha haholo empa ha a theoha, a theoha ka di-cent fela. Mme ha hona tsela eo motho a ka boloka tjhelete ya hae.

Ke tlo re ho bona, ka ha boemo ba lehodimo bo hlahisa hore pula e tlo na ka matla. Mme sefofane se kekebe sa tsamaya letsatsing la ka jeno. Mme se tla tsamaya ha boemo ba lehodimo bo sena pula e matla.

Taba e makatsang e bohloko e kileng ka e bona ditekesing. Ke mo kileng ka bona ho re ha mokganni wa tekesi a rwaka ya tlong ho palama ka hare ho tekesi. Mme mokganni enwa o ne a re wa ka mme a a leng moholo dilemong. A re ho yena o tsamaya butle ho tlamehetse hore a mathe a tlo kena ka hare ho tekesi. Mme a morwaka a mo bitse ka mabitso bitso. Mme ketso ena e ne e le bohloko, e ne e swabisa, e ne e makatsa, e ne e nyarosa hape.

Metro Rail ke ile ka e sebedisa. Lebaka ke hobane e tsamaya ka pelenyana mme le ditheko tsa teng di nyenyana. Mme ha hona traffic e ngata sebakeng seo. Mme ke nka eletsa motho ya sokang a e sebedisa hore le yena a tle a e sebedise.

Bakganni ba dibese ba ka etsa ditheko tse batlang di le nyane for ho batho ba dilemo tse mashome a supileng ho isa hodimo. Mme sena se tla etsa hore batsofe ba kgone ho palama.

Ha ke fihla sebakeng seo ke tlo bolela hore nkgono o rekile ticket ya hae mme a ho fumana theko e tlase ya batsofe. Mme ke tlo botsa hore sena se etsahetse ka tsela e jwang.

Ke nka ba thusa ka hore ke ba patadisa tjhelete e batlang e le tlase ho e neng ba e patala. Mme ke tla ba lata di-corner-ng, diterateng tseo ba dulang ho tsona.

Nka kgetha ho reka tekesi, hobaneng? Hobane tekesi e tlo etsa tjhelete e ngata haholo. Mme koloi e nyane ha e tlo etsa tjhelete e ngata ka ha e tla be e palamisa batho ba banyane.

Seo ke tlo ba ruta sona, ke tlo ba ruta ka naha ya ka hore e ntle ho kae. Ke tlo ba bontsha botle ba naha, dithaba, le difate tse entsweng ke Modimo. Mme ke tlo ba tsamaisa ka koloi e ikgethileng.

Sena ba se etsang, ha se ntho e ntle haholo hobane ke lokela hore ke palamise batho e ke batlang ho ba palamisa koloing ya ka.

Banna ba e-hailing ba ka tsamaya ka sethunya ka dikoloing tsa bona, ho re e bang ditsotsi di fihla ba ba thunyetswa kwana. Nna ke ikutlwa ke sa bolokeha haholo koloing ya e-hailing hobane morao tjena o so etsahala dintho tse ngata. Mo eleng hore le bona bakganni ba bang o tlo fumana hore ke dikweta.

Ho ya ka nna dibese di ntse di hlokeha. Lebaka ke hobane batho ha ba nka dibese ha ba ya mosebetsing. Sena se tlo etsa hore ba boloke tjhelete ya petrol, mme ba tle ba tsebe hore ba sebedise dikoloi tsa tsa bona ka mabaka E tlabe e le a tshohanyetso. Hore ka mabaka e leng hore koloi e tla be e hlokeha hore motho ha ya sebakeng sa yang ho yona, a ye ka koloi ya hae.

Ba dibaka tse tshwanang ka bo Meadowlance, moo eleng hore ho no ho etsahala dintho tse ngata nakong yane ya apartheid.

E la re ha ke bona le maphele tlasa setulo, ke ile ka nyonya haholo. Ke ile ka nyonya haholo mme ke ile ka le hata ka le bolaya. Mme ke ile ka nahana hore e seo batho ba neng ba sa nahana ka bese ena se se se fetohile. Mme ha se sa etsahala ka tsela e neng ke nahana ka yona.

Se ntlelang ka monahanong wa ka ke hore mohlomong batho ba ka hare ho tekesi ba tatile haholo. Mme hape se leng hore ke a se bona, ke nahana hore batho bana ba matekesi ba iketsa e ka re bona ba tatile haholo ho feta batho ba bang. Hobane ha re le traffick-ing, re tlo ema moo ka ofela ho fihlella traffic e bulwa hore re ka tsamaya. Mme ka ofela ha rona re tlabe re tatile mme ha re tatile ha o bolele hore ba tsamayang ka tekesi ba tatile ho feta rona.

Ho ya ka nna, motho ya lokelang ho laola ditekesi ke bana ba mekgatlo ya ditekesi. Bao e leng hore ba tlabe ba itse ba ikgethile, ba kgethuwe ke boraditekesi ba bang hore e be bona ba tla ema mokgatlong. Mme moo e leng hore ba tla ho leka hore kgwebo ena ya bona e tsamaye hantle. Mme ee ke kile ke kile ka palama tekesi e leng hore ha ya lwanuwa, moo e leng hore o no lwanwa hore re theohe tekesing. Ba bang ba re re palame e be le ntwa e kgahlanong le mokganni le ba bang ba bakganni.